Imidlalo ye-elektroniki ifuna ingqwalasela ephezulu, ukucinga ngokukhawuleza kunye nokulungelalanisa izakhono ezifana nezo zidlala kwezinye iindidi zemidlalo. Umzekelo abadlali be-esports kufuneke baphendule ngokukhawuleza benze izigqibo ezintsonkothileyo kwimizuzwana kwaye balawule ezonxibelelwano kwikhompyutha. Oku kufana neembaleki zemidlalo efana ne-chess okanye i-archery apho ingqwalasela yengqondo ibaluleke kakhulu. Abadlali be-esports abasebenza kwinqanaba lobungcali bafumana uqeqesho olungqongqo oluthatha iiyure ezininzi ngosuku, olu qeqesho lubandakanya ukuziqhelelanisa nemidlalo.

Imidlalo ye-esports okanye elektroniki inempembelelo kwimpilo yomzimba. Abadlali be-esports baphuhlisa izakhono zokulungiselelanisa izandla namehlo ngenxa yemfuno yokuphendula ngokukhawuleza kwimidlalo yabo. Oku kunokunceda kwezinye iinkalo zobomi ezifana nokusebenzisa kakuhle kwii-digital environments. Abanye abadlali abakwinqanaba lobungcali bayaqeqeshwa ngokomzimba ukuze baphucule ukomelela ukugxila kunye nokuthintela ukonzakala. Umzekelo abadlali abaninzi bafumana uqeqesho lokomeleza izihlanu zentamo okanye izihlahla ukuze baphephe ukonzakala okufana nee-carpal tunnel syndrome.

Umntu onjengam onesakhono sokuqonda izinto ngokukhawuleza kunye nokwenza izigqibo ngokukhawuleza angakwazi ukuchumisa kulo mdlalo. Ifuna ukulungelelanisa intshukumo ukudubula ngokuchanekileyo kunye nokuqonda imephu. Into endiyithandayo kukuba ifuna ingqondo esebenzayo ngokukhawulezayo.

Kufuneka ithathwe njengemidlalo ecubungula ingqondo kodwa ingathathwa njengemidlalo yenyani kuba kaloku ayiyo imidlalo yenyani yimidlalo ye-elektroniki eyenzelwe ukuba nje abantu bazonwabise bachithe ixesha.

Ndinalo ulumkiso endinokumnika lona, ukudlala imidlalo yeevidiyo ngokugqithisileyo kunokuba nemiphumo emibi efana nokungalali ngokwaneleyo ukungakwazi ukugxila esikolweni okanye emsebenzini kunye nokungabinako ukwenza ubudlelwane obunempilo. Ukuba umntu othandayo ubonakala elutha imidlalo yeevidiyo zama ukuxoxa naye ngendlela yokulawula ixesha lakhe kwaye unike inkxaso yokufumana umdlalo kwezinye izinto.

Imidlalo yokuzonwabisa, ii-hobbies, ayoyabantu abazizityebi bodwa yeyomntu wonke ofikelelayo kuyo. Imisebenzi yokuzonwabisa ayiyoyomntu osisityebi okanye umntu olihlwempu, yeyomntu wonke ofuna imisebenzi yokuzonwabisa ii-hobbies. Enkosi, yiyona mpendulo yam ke eyo.

Ndiyakuthanda ukufunda amabali ngexesha lam lokuzonwabisa. Amabali ndikhule ndiwathanda kwawona ngoba nje andenza noko noko ndike ndisuse ingqondo yam kwezinye izinto zomhlaba. Ndenze ezinye izinto ndicinge nje ngabutsha ndikwazi nje nokuimpruva kwezinye izinto ezinjenge-grammar.